Homu a yi bohiwa na mhandzi kumbe nsinya yi tiya leswaku yi nga tshukunyuki kumbe ku tsutsuma munhu a teka bakiti kumbe ndyelo lowu a nga ta sengela eka wona masi loko a heta a wu vekela ehansi ka vele ra homu a nghena ehansi ka homu kumbe ku yisa voko ra yena eveleni ra homu a senga masi masi ma nghena eka ndyelo kumbe bakiti leri a nga ri vekela ehansi ka homu.

Huku u yi chela ematini yo hisa kumbe yo vila swinene u heta u yi hluva ku kondza yi basa yi suka tinsiva hinkwato.

Masi ma pfuna eka munhu leswaku a va ni marhambu yo tiyela xikan'we na matino yo tiyela ma tlhela ma pfuna leswaku timayisele ta munhu ti tiya hi ndlela leyi faneleke ma tlhela ma pfuna emirini wa munhu leswaku a nga vi na ku omeriwa kumbe ku va na mati lama nga le hansi masi ma tlhela ma pfuna emirini wa munhu hi ku va na vitamin D na B twelve.

Ina, a ku ri ntiyiso loko homu yi nga ndlayiwanga kahle a yi tsutsumisa homu a yi fanele yi bohiwa kahle yi nga tsutsumisiwi loko yi nga se dlayiwa loko yi bohiwile yi endliwa leswaku yi nga tshukunyuki kumbe ku tsutsuma kumbe ku tsema ntambu leyi nga bohiwa hi yona yi tlhaviwa hi mukwana hi ndlela ya kahle leswaku ngati yi nga tlheleli endzeni yi heta yi yevuriwa kahle yi nga vili yi nga se tsemeleriwa.

Mativula ya n'wana wa le mutini hi yena a faneleke ku yevula nhlonghe wa swa rifuwo emutini hikuva hi yena a nga ta sala a khomele muti loko tata wakwe a nga ri kona.

Ku susa mavoya swi endla leswaku nyama yi va yi basile naswona mavoya ma swiharhi ya thyakile a ya fanelanga ku dyiwa hi munhu hikuva a ma kahle emirini wa munhu kumbe rihanyo ra munhu.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta swibyariwa leswaku swi kula hi ndlela ya kahle nakona swi kula hi ndlela leyi hatlisaka swi tlhela swi nona.

Misava leyi yi nga na manyoro ya tikhemikhali yi va yi nonile naswona yi va yi ri leyi hlayisekeke leswaku yi nga byala swibyariwa eka nkarhi lowu taka.

Ndzi nga hlawula ti manyoro lawa endliwaka ekaya hikuva manyoro lama endliwaka ekaya a ma lavi mali naswona ma hunguta ku onhaka ka misava kumbe ku onhaka ka swimilani lama hi wona manyoro lama hlayisekeke ma nga ri ki na switandzhaku endzhaku ka nkarhi wo karhi.

Va nga tirhisa mabyanyi ma khale kumbe ku tirhisa thyaka leri endliwaka hi swihadyana.

Manyoro ya tikhemikhali ya kahle kambe a ya kahle ndzi nga va ndzi nga titwi kahle hikuva hi ku ya ka nkarhi ma ta onha leswi ndzi nga ta va ndzi ri karhi ndzi swi byala.

Tikhemikhali ti pfuneta no tlhela ti dlaya switswotswana emisaveni ti tlhela ti pfuneta leswaku ti nga switsotswana swi nga fikeleli eka swibyariwa.

Tikhemikhali ti onha hi hemfemulo wa moya kumbe rihanyo ra misava ni moya hi ku angarhela.

Van'wamapurasi ndzi nga va kombisa tindlela leti va nga ti tirhisaka ehenhleni ka tikhemikhali ku hunguta khombo wa vuonhi bya moya kumbe rihanyo eka vanhu hinkwavo hi ku angarhela.

Loko van'wamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali va nga kuma tindlela tin'wanyana to dlaya switsotswana eka swibyariwa swa vona loko vo tshika ku dlaya switsotswana eka swibyariwa swa vona va nga kumi ndlela yin'wana yo dlaya switsotswana swibyariwa swa vona swi ta dyiwa hi switsotswani naswona swi ta fa kumbe swi kula swi nga ri leswi dyekaka kumbe ku tirhiseka.

Tikhemikhali ti onha mbango ti onha ni moya lowu vanhu va va wu hefemulaka ti ngetela na ku cinca ka maxelo ti tlhela ti va na khombo eka vanhu lava va ti tirhisaka.

Ndzi nga n'wi kombisa leswaku a twisisa ku ri tikhemikhali a ti kahle eka mati misava ni swifuwo hikuva loko hi tirhisa tikhemikhali eka mati kumbe ti famba ti ya eka misava leyi yi nga ta byareliwa kona swi swi swi swibyariwa swi nga onha kumbe ku dlaya swifuwo na ku onha misava.

Loko van'wapurasi vo cincela eka tindlela ta vurimi leti nga onhiki ntumbuluko swi ta cinca kumbe ku endla kahle eka vuhumelerisi bya swakudya kambe vuhumelerisi bya swakudya byi ta hungutana hikuva tikhemikhali a ti endla leswaku vuhumelerisi bya bya bya swakudya byi va ehenhla kambe mixavo yona yi ta engetelelana hikuva vanhu va ta va va kha va swi tiva leswaku swakudya leswi swi endliwile hi ndlela leyi baseke nakona hi ndlela leyi kalaka tikhemikhali.

Tikhemikhali ti endla leswaku swibyariwa kumbe leswi va swi byalaka eka vurimi bya vona swi hatla swi kula naswona va endla mali yo tala hikuva loko swi hatla swi kula va ta hatla va tshovela.

Eya tanihi n'wamapurasi wa purasi lerikulu ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi engetela vuyelo wa mina hikuva loko ndzi nga tirhisi tikhemikhali eka purasi ra mina ndzi ta onhakeriwa hi swimilana kumbe swibyariwa leswi swi ta endla leswaku ndzi nga xavisi kumbe ku endla mali naswona loko ndzi nga xavisi kumbe ku endla mali leyi ringaneleke ndzi nge koti ku hakela vatirhi kumbe ku ya emahlweni na ntirho wa mina.

Purasi ra mina leri endlaka tidirivi eka rona lerikulu laha tikweni ra Afrika-Dzonga ri le ku tirheni hi xiyimo xa le henhla swinene tidirivi leti hi ti byalaka epurasini ra mina ti tirhisiwa ku ya endla vhinyo leri vhinyo ra kona ri xavisiwaka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le matikweni mambe leswi swi leswaku hi ngetela purasi ra hina hikuva tidiriva letiwani ni ti le ku laviweni ngopfu laha tikweni ni le matikweni mambe.

Limpopo i ndhawu leyi nga na misava ni maxelo ya kahle ya swimilana swo fana na mihandzu na matsavu hakunene ensin'wini ya mina kumbexani epurasini ra mina ni nga byala mihandzu na matsavu yo fana na matamatisi, mimangwa, tibanana ni tidiriva ni tinyala hikuva swilo leswiwani ni loko hi langusini lomu swi xavisiwaku kona ko tala swi ta swi huma kumbe ku byariwa eLimpopo hikwalaho ka maxelo ya ya ya kona ya kahle lawa ya endlaku leswaku swi kula kahle swi hlayisekini.

Ensin'wini ya mina ni nga byala timanga ta le makaya ku na tinxaka timbirhi ta timanga leti ni ti tivaka ku na tinxaka ta timanga ta xilungu ku na timanga leti hi ti vulaku ta xichangana kumbe ta le makaya ensin'wini ya mina ni nga byala timanga ta le makaya hikuva timanga leti a ti na ntirhisano ko fana na timanga letin'wana timanga letin'wani ti lava leswaku u tirhisa swo fana na tikhemikhali leswaku ti kula kahle kambe timanga ta le makaya ti kula kahle hambi u nga ri ku ti tirhiseni ka tikhemikhali kambe hi mati ntsena ta swi kota leswaku ti kula nakona u nga ti byala hambi u nga ri na tikhemikhali.

Tihomu ta mina leswaku ti kula kahle ti hlayisekile ndzi nga hlengeleta mati hi madiromu kumbe xana ndzi akela mathangi ensin'wini kumbe exivaleni xa mina ndzi tlhela ndzi aka xikirepe lexi mati ma nga ta tshama ma ri e kona na leswaku ndzi ta tshama ndzi ri karhi ndzi ma chela leswaku tihomu minkarhi yin'wana na yin'wana leyi homu kumbexana tihomu ti nga ta lava ku nwa mati hambi mina ndzi nga se ti yisa eku nweni ti nga ta ma kuma ti n'wa hi nkarhi wa tona naswona leswi swi ta endla leswaku mati ma tshama ma ri kona ekusuhani naswona tihomu ti kota ku nwa mati nkarhi wihi na wihi.

U fanele ku tlhavela swifuwo swa yena ku sivela mavabyi lamo tala ma tivekaka eka swifuwo kumbexana lama ma khomaka swifuwo swifuwo swi fanerile ku tlhogomeriwa kumbe ku hlayisiwa hi tindlela to hambanahambana na hambi ku nga ri hi ku ti nyika swakudya ni mati ntsena leswiwani ni swi ri swimbirhi a hi swona ntsena swi endlaku leswaku swifuwo swi kula swi hlayisekile kumbexani swi kula kahle kumbe ku nona kambe swifuwo swa swi lava leswaku swi tlhaveriwa swo fana na ti-injection to sivela mavabyi lama hi nga ma tiveki kumbexani ma nga ti kombeku erivaleni kumbe enyameni wa swifuwo.

Ku hangalasa kumbe ku papalata vuvabyi lebyi byi nga epurasini ra mina ndzi nga endla leswi landzelaka leswaku byi nga ha vuyi ndzi nga endla leswi va swi vulaku land kumbe air fumigation hi xilungu kumbexana hi ririmi ra xinghezi ndzi tlhela kumbe ku tlhela ndzi tlhavela tihomu ta mina kumbe hinkwaswo leswi swi nga kona epurasini ra mina ku fana na swimilani leswaku vuvabyi lebyi byi nga ha ha vi kona ndzi nga tirhisa na tikhemikhali leti ti dlayaka vuvabyi kumbexana lebyi byi hangalakaka leswaku byi nga ha vuyi.

Loko munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta va a ri karhi a tirha ekusengeni ka masi ya tihomu u fanele ku va a lunghisela mavoko ma yena kumbexani ku langusa leswaku mavoko ma yena ma basile hikuva a hlamba a tlhela a tirhisa swimandlamandla swa le mavokweni leswaku a ta kota ku tirhana na tihomu leti ku endla masi kumbe ku ma senga loko masi ma ri karhi ma sengiwa ndhawu hinkwayo kumbexana laha kusuhani ku fanele ku va ku ri laha ku nga basa ku va hi kota ku teka goza ra ku hambana na ku va masi ma nga basanga kumbexana ku ngheniwa hi switsongwatsongwana.

Ndzi tshamile ndzi pfuneta ku senga homu, homu loko u lava ku yi senga u yi teka u yi boha ku nga va erimhandzini leri exivaleni kumbexana nsinya leswaku homu yi nga tsutsumi kumbexana ku tshukunyuka yi ya hala na hala yi nga ta diba masi u teka ndyelo wa wena kumbexana xibaketani u wu veka ehansi ka homu naswona u lungheka leswaku loko u senga masi ma nghena endyelweni wa wena kumbexana exibaketani ma nga weli ehansi naswona homu yi nga vi yi ri karhi yi chuluka ku papalata kumbe ku sivela ku ri yi nghenisa ritshuri.

Eka tihuku leti ti nga hluvuwa na leti ti nga hluviwangiku loko valava leti hluviweke ku fanele ku hambana mali leyi va nga yi hakelaka hikuva ku fanele ku va na vatirhi lava va nga ta tirha ku hluva tihuku leti se leswi swi ta vanga leswaku va hakela mali ya le henhla ya ku va tihuku ta vona va tikume ti hluviwile a handleni ka ku va va ti xava ti nga hluviwanga leswi swi ta endla leswaku va ya ti hluva hi voxe so loko va lava tihuku leti ti nga hluviwa va fanele ku tlakusa mali leyi va yi hakelaka leswaku ndzi ta kota ku hakela vatirhi kumbe xana vanhu lava va faneleke ku hluva tihuku leti leswaku va tikuma ti hluviwile ti basile.

Eka nkarhi wo byala emasin'wini mbewu yi fanele yi kamberiwa hi ku hetiseka mbewu leyi nga kamberiwangi hi ku hi ku hetiseka a yi kahle eswimilanini kumbe xana ensinwini nakona mbewu leyi nga kamberiwangiku hi ku hetiseka yi na switandzhaku hikuva a wu swi tivi leswaku u tirhisa mbewu leyi yi nga fanela ku fika kwini naswona u ya langutisela swimilani leswi nga hlayiseka kumbexana leswi swi nga kahle ku fika kwini loko mbewu yi kamberiwile leswi swi pfuna leswaku mbewu ya wena kumbexani swimilana swa wena swi kula swi basile swi hetisekile kahle.